Leyi ya vutshunguri yi nyiketaka xifunengeto lexikulu xa le xibedhlele hikuva loko wo tshika u hlangana na tinghozi kumbe u hlangana na mhangu leyi yi nga ta lava ku ri u ya exibedhlele ene u fanele ku hakela timali letinyingi loko u ri na xifunengeto lexiwani u ta va u yime ku lungha hikuva ntshikelelo wa wena hi vutalo bya kona kumbe ntshungulo wa wena lowu nga ta va wu laveka u ta kota ku ve ni u va u funengetekile kambe lowu wa siku na siku a hi masiku hinkwawo laha u nga ta ti kuma u va u ri na ntshikelelo kumbe ku ti kuma u va u vabya.

Munhu a nga langha ku ve ni a yisa mali ya yena ka vanhu lava tirhaka hi tiyindlu ku ri wo va lomba loko nkarhi wu famba mali ya yena yi ta vuya a nga ha khiyela mali ya yena for malembe yo hlaya tinyangha ta ntlhanu kumbe malembe ya ntlhanu loko ku fika nkarhi wa kona a ti tekela timali ta yena mara mbuyelo wa kona i wuntsongo a nga ha langha ku ve ni a aka tiyindlu leti a nga ta va a ri na vatshami lava nga ta hakela mali nyangha yin'wana na yin'wana kambe leyiwani yi na ku ve ni vanhu swi ta lava va hakela mali ka nyangha yin'wana na yin'wana van'wani va ta hlwela ku hakela na yena i fanele ku ve ni a lunghisa swilo leswi nga ta onhaka exikarhi ka jarata ra yena.

Xikweleti xa bindzu na xikweleti xa munhu hi yexe swi hambanile hi laha ka ku loko munhu a endla xikweleti xa bindzu i va a lava ku xava nhundzu ra bindzu kumbe a lava ku kurisa bindzu kumbe a lava ku hakela vatirhi lava a tirhaka na voho eka bindzu ra yena loko swi ta ka xikweleti xa munhu hi yexe i va a lava ku ti tirhisela yehe n'wini leswi nga ta katsa ku ve ni a ya a ya xava swo dya kumbe a hakela school-u fees-i xa vana kumbe a hakela school-u fees xa yehe n'winyi kumbe a hakela vanhu van'wana lava a va kolotaka kumbe mali leyiwani i tekela ku ve ni a ti tsakisa yehe n'winyi na ku ve ni kumbexani a lava ku aka e yindlu ekaya a nga va a tekela swoho leswi.

U nga ha aka rifumo ku ve ni u xava tiyindlu to hlaya nyana loko u ri na mali leyinyingi endzhaku ka malembe yo karhi ku xavisa tiyindlu letiwani hi ntsengo wa le henhle kumbe u xava tiyindlu kumbe u ti aka emahetelelweni u kuma vatshami la va nga ta hakela mali nyanga yin'wana na yin'wana kumbe u xava timovha leti u nga ta ti tirhisa ku ve ni vanhu va nga ti qacha ku ya micimbini kumbe u qachisa ndhawini yo fana na mananga laha valungu va nga ti tirhisaka ku ve ni va nghena va famba va vona e swiharhi kumbe va huma lomu handle va famba va vona matikoxikaya.

Ndzi nga va khorwisa hi ku ve ni ndzi va komba ku ri va fanele ku endlisa ku yini leswaku va kota ku vona ku ri swi hlayisekile ku banga hi hi inthanete ndzi nga n'wi kombisa hi ku ve ni ndzi senda mali yi suka eka mina ndzi yi yisa eka yena kumbe ndzi send mali ndzi yi susa eka mina ndzi yi yisa ka eka lweyi a nga le kule loko hi hetile eku senda mali leyiwani se hi n'wi fowunela hi kota ku vona ku ri i yi kumile mali nakona hi nkarhi wa xihatla a ta kota ku ve ni a tshemba ku ri ku banga hi inthanete a swi na switandzhaku swo biha swi na switandzhaku swa kahle ene swi na xihatla.

Ndzi lombile mali eka khampani leyi vitaniwaka Capitec ndhawu leyiwani yi na ntirhisano hi lokukulu mali loko u yi lomba u hatla u yi kuma hi siku rero a yi na switandzhaku leswikulu na loko u hakela mali leyiwani u yi hakela tanihi mpfumelelano lowu mi nga va mi ri na wona a ku na swa ku ve ni va ta tatisa mali leyi mi nga pfumelelana hi yona va tatisa yin'wana yi va yi hundza leyi mi nga va mi mi pfumelelana hi .

Makhombo na mimpfuno ya endlelo leriwani loko swi vula ku ri a mi ti finengetanga bokisi a mi nge ri kumi kumbe loko mi ri kuma eka mfumo ri ta teka nkarhi ri nga si na fika endyangwini xin'wana xa kona vaakatiko va na ku languta ka munhu va na ku ve ni loko munhu va n'wi vona ku ri yena a nga yi eka tindhawu ta van'wana na vona va nga yisi mintsengo ya tiko se xilo lexikulu munhu a faneleke ku ti endla xona i ku ve ni a ti finengeta a nga tshembeli kumbe ku titshega hi vanhu nakona mali ya ya tiko loko yi ta swi nga endla yi nga fikeleli eka ku ve ni yi funengeta mhaka ya rifu ri za ri ya helela.

Makhombo yo lomba mali eka machonisa hileswaku loko wo tshama nkarhi wo leha u nga n'wi hakeli wo kota ku ve ni a ta ndyangwini wa wena a ta ku xanisa kumbe ku kurhwalela nhundzu ya wena hinkwayo u sala u va u nga ha ri na nhundzu kumbe ku ku ve ni a ku tekela ID ya wena a ya tshama na yona kaya ka yena wena u nga koti ku va u ri na ntirho ku ri tirhisa loko u ri lava mpfuno wa kona i ku ve ni loko u yi lombile u hatla u yi kuma hi nkarhi wolowo a ku na ku ve ni u ta tshama xinkarhana u nga yi kumanga ene u kota ku loko u lava ku n'wi hakela u ya ka yena u ya n'wi nyika hi voko.

makhadi lawa ma hakeliwa lembe na lembe hikwalaho ka ku loko u ri tirhisa ku va ku nga ri mali ya wena mali leyiwani yi va ku ri mali leyi va ngo va ngo yo ku lomba se loko u ri u ya u ri tirhisa na yona mali liyani yi ya yi ya ehansi ene loko yi ya ehansi u fanele ku ve ni u yi hakela kahlekahle mali leyi nga le ka khadi ya xikweleti a hi mali ya wena i mali leyi u ngo yi lomba so loko u yi tirhisa u fanele ku yi hakela ku za ku fikela lani wehe u nga ta tibyela ku a wa ha la ku ri tirhisa khadi leriwani kumbe u lava ku ri pfala.

Loko swi vula leswaku a wu hetile eku hakela kumbe mali leyi va nga ku lomba khadi yi ri na yoho u yi hakelile yi fikelela ina a wa ha fanelanga ku ve ni u hakela u ya emahlweni mara loko swi hla ku ri khadi leriyani wa ri tirhisa u fanele ku yi hakela.

E-e a yi tlheriseriwi hikuva u tirhisile mali leyi a yi ri le khadini so loko u hakela mali ya lembe na lembe yi ya yi ya pfala xikweleti xa khadi xa mali leyi u nga yi tirhisa ekhadini yi va yi nga ha ri ya wena yi va yi ri ya bank-e kumbe munhu lweyi u va ka u lombe ka yehe e mali a yi vuyi eka wena.

Ina ya hambana mali leyi u yi tekaka yi nge vi yi ringana ku na wa ku i ta teka khadi ra ten thousand ku na wa ku i ta teka khadi ra hundred thousand so mahakelelo ya koho ma nge fani mahakelelo ya wehe wa hundred thousand na mahakelelo ya munhu loyi a nga teka khadi ra ten thousand a swi nge fani swi ta va swi hambanile mahakelelo ya ko un'wana na mun'wana va ta mu nyika ntsengo lowu a faneleke ku wu hakela nyangha yin'wana na yin'wana.

Mpfuno wa wa kona lowu ndzi vonaka wona i ku va loko ku ri na swilo leswi u lavaka ku swi endla hi xihatla wa kota ku swi endla u ya u ya hakela eka nkarhi wolowo wa kota ku ve ni u ya u ya xava swilo leswi u swi lavaka eka nkarhi wolowo se hi ku ya ka nkarhi loko u kuma mali u ya u hakela hi katsongokatsongo u pfala swikweleti ku pfala swikweleti xa wehe ekhadini ene u nga kota ku hatla u xava xilo hi xihatla ku tlula loko a swi ta ka ku ve ni swi ta la u yi veketela nyangha yin'wana na yin'wana hi nyangha yin'we wa swi kota ku xava swilo leswi a swi ta ku tekela tinyangha timbirhi kumbe tinyangha ti tlhanu ku veni u kota ku swi xava so mara loko u ri na khadi leriya wa kota ku swi xava hi nkarhi wun'we.

Leswi u faneleke ku swi langutisa u nga se na teka khadi ra xikweleti i ku i ku langutisa malembe lawa u faneleke ku ma hakela hi khadi relero ku ma lehe ku fika kwini u fanele ku languta ku ntatiseko wa koho wu wu tatiseka njhani se u teka u langusa ti-bank-e to hlayanyana u kota ku vona ku loko ni teka ntsengo lowu swi ta ni tekela nkarhi wa ku fikela kwini nakona ni mali leyiwani ni faneleke ku ve ni hakela mali muni ene swi ta ni teka nkarhi wa ku fikela kwini loko se u kotile ku vona exikarhi ka ti-bank-e to hambanahambana u ta kota ku hlawula bank-e leyi mali ya koho yi nga le hansi ene nakona yi nge ku teki malembe yo leha ku ve ni u hakela khadi leriwani.

Khadi ra xikweleti ri tirha ku fana na khadi lerin'wani ro ka ri nga ri ra xikweleti u ya ebank-e u ya lomba mali kumbe va fika va ku nyika khadi ra xikweleti se vona ebank-i va chela mali leyi mi nga twana hi yona na yoho bank so wehe u ta yi tirhisa tanihi laha u lavaka hi koho kumbe u ta tirhisa mali leyi u lavaka ku tirhisa yoho ku fikelela laha we u yenerisekaka kambe loko u yi tirhisa hi ndlela yeleyo u fanele ku ve ni u tlhela na wena u kota ku yi hakela.

Xana overdraft yi tirhela yini? Ndzi nga va na yona ku fikela nkarhi wa njhani? Mali leyi yi nga ta va yi ri ya overdraft ndzi fanele ku yi hakela masiku endzhaku ka masiku mangani? Overdraft leyi ndzi faneleke ku yi kuma i mali muni xana? Swi ta teka nkarhi wo fikela kwini ku ve ni ndzi hakela mali leyiwani? E ku va na overdraft swi nge ni nghenisi ka swikweleti leswikulu xana? Kwalaho ka yini ndzi fanele ku apulaya e overdraft xana?

Mali leyi yi hakeliwaka loko u pfula e khadi yi va yi khoma e khadi ra wena leswaku loko u chela e mali mali ya wena yi nga dyiwi naswona yi hakela ku endla ka khadi ene naswona yi endla swa ku loko u tirhisa ebanga khadi ra wena ri va ri ri na mali swa ku loko u chela mali yin'wani yi nga dyeki ene naswona mali u nge koti ku yi humesa hinkwayo hi ku loko u yi humesa hinkwayo loko u ya faka yin'wana yi hatla yi dyeka ene naswona loko khadi ra wena ri va ri na mali ya le henhla leyi kolotaka tibangi ka tin'wana ta ri pfala.

Nkoka wa kona hileswaku munhu i ta va a ri na vuxokoxoko bya mali leyi kokiwaka eka bangi leyi a nga ta va a yi pfurile ene naswona i ta va na vutivi bya leswi swi humelelaka loko swi ta ka ka ka ka ku tirhisa ka bangi ya yena ene leswi swi endla swa ku a va a ri na kurhula ku ri mali ya yena yi hlayisekile hi ku loko a pfula bangi leyiwani i ta va a rhanga a endla vuxokoxoko hi yona a langutisa leswaku mali ya yena yi ta va yi ri na vuhlayiseki lebyinene ene naswona ti-charges leti a ti tirhisaka ku ta va ku nga ri mali ya le henhle leyi yi ta va yi nga ri ya le henhla leswinene ene i ta yi tirhisa hi nkarhi lowu yena alavaka wona.

Munhu a nga kambisisa akhawunti ya yena hi ku tirhisa app leyi vitaniwaka online banking leyi a nga yi download-aka efonini ya yehe a faka ma login details ya yehe laha a nga ha tirhisaka phone number kumbe email address na pin leyi a nga yi tirhisaka minkarhi yin'wana na yin'wana xa vumbirhi i ku ve ni a nga ha ya ka ti-ATM leti ti nga koho emadorobeni ku ya kambisisa akhawunti ya yehe xin'wana a nga ha ya ebank-e laha a nga pfula khadi ra yehe a ya kombela vatirhi va n'wi va n'wi kambela akhawunti ya yehe ku ri ya tirha kumbe a yi tirhi leswi swi ta n'wi pfuna swilo leswi swinharhu swi ta n'wi pfuna ku a kota ku kambisisa akhawunti ya yena.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku loko u nga ri na akhawunti swa tika ku veni munhu un'wana a ku sendela mali na ku ve ni u kota ku va mali ya wena yi kota ku hlayiseka kambe loko mali ya wena u yi vekile ebangi swi endla leswaku yi va yi ri na vuhlayiseki hikuva wa swi tiva swa ku yi kwini ene u nga ha swi kota ku ve ni loko u yi lava u ya u ya yi khipha eka nkarhi wun'wana na wun'wana.

Swiletelo leswi u faneleke ku va na swona i ku ve ni u fanele ku va u ri na ID ya laha Afrika-Dzonga u fanele ku va u khoma papila leri ri kombisaka adirese ya laha u tshamaka koho leri u nga ta va u ri kumile ka masipala xa vunharhu u fanele ku va u khome mali yo ringana fifty rand kumbe seventy rhandi kumbe ku ya hi hi ntsengo lowu bank-e wu lavaka wona ku ve ni u ya kota ku pfula akhawunti.